Bonneteng ditsha tsena di ba ka dintwa le matshwenyeho hobane ha o na le setsha se tlohelletsweng feela, ho ka etsahala ho fihle motho a seng hantle ebe a ipeha sebakeng seo, a etsa boshodu, peto kapo polao. Ha tloha moo a nyamalla a se fumanehe hobane ho tlabe ho sena motho a mo tsebang setjhabeng. Matswantle ona bonneteng, ba thuswa ke bana beso ba sebetsang ho bo Home Affairs hobane ba ba fa bodulo rona bana ba South Africa ntse re hloka ba ba lefa tjhelete hore ba fumane ditsha tseo ha qeta e be ba ba fa bodulo.

Bonneteng ke ne ke se ke utlwile hothwe ha ngwana wa moshemane a hlaha lebollong o tla a ithutile tse ngata. Lebollo le bonahala e le mohato wa bohlokwa baneng ba bashemane ho tshwaya phetoho ya hae ya ho hola, lebollo le thusa bana ba bashemane ha ba kopanya le meetlo ya bo bona le setso sa bo bona. Ha o tswa lebollong, o ka e fumana moputso wa hlompho le temoho ka hara setjhaba sa heno. Boiphihlelo bona bo leka bahlankana bana hore maikutlo, bokgoni le mamello ho kgona ho bona hore ba ka sebetsana le boemo ba bohloko le boemo bo sa thabising ebile hee hore na motho a tswang lebollong o ba monna seo se tswa ho motho e mong le e mong hore bona ba se bona jwang.

Dumela Mme Masetjhaba kea tshepa o ntse o ya hantle. Ke o letsetsa tjena ke ka mabapi le moradi wa ka a tswang lebollong bekeng e tlang, Sontaha ka nine. Re ne re itse re tla etsa ka Moqebelo jwale ntate wa hae o tla be a so fihle, ke batla o tle ka baka la hore re tlo ke ritela jwala, re bake le dikuku. Empa hee o ka fihla Labohlano. Jwale mokete ke wa Sontaha ka hora ya robong o tle o apere seshweshwe sane sa hao se ke se ratang haholo. O fihle hoseng hee re tlo lokisetsa se tlo jewa, o tlo nthusa le hore ke ngwathele baeti. O tshware le mpho hobane ho tlo ntshiwa dimpho bakeng sa moradi ha kgutlile a ntse a le hantle.